Xa kusizwa kuthintelo lolwaphulo mthetho ezemidlalo zinceda ulutsha njengesixhobo esisebenzayo ukubagcina bangaweli endleleni lolwaphulo mthetho. Ezemidlalo zinika ulutsha izakhono ezibalulekileyo zobomi eziphucula ukungabiyo ngxenye lolwaphulo mthetho. Ezemidlalo ziye zinike ulutsha laa nto yokuziva ulilungu ubalulekile unyanisekile futhi uxhasiwe liqela lakho. Loo nto imenza umntu abone ukuba ulwaphulomthetho ayonto ungayikhetha ayizukusa ndawo.

Ukubonisa umdla nokuthatha inxaxheba kwimidlalo yesikolo somntwana wakho kubalulekile ngoba babona ubathanda uziqhenye ngabo nobukho bakho kule midlalo ibenza bazithembe phakathi kwabanye abantwana, ibathoba uxinezeleko nexhala ukuze bakwazi ungaphaphazeli engqondweni. Le nto iphinde ibe lithuba yokunika umntana wakho ingcebiso isikhokhelo kunye nenkxaso, ubone futhi ukuba uqhuba njani nabanye abantwana esikolweni.

Njengomphathi weBafana Bafana iinguqu endinokuzenza mna kukuba iqela lam funeke liqeqesheke kakhulu abafana bayeke ukunwaba nosela utywala kakhulu baxabise ukuzilolonga nokutya ukutya okunesondlo ngawo onke amaxesha ngakumbi xa sizodlala kwikhenketho eliphezulu. Ndingabalungiselela ukuba besoloko bedlala namanye amazwe abakwizinga eliphezulu kunabo ukuze bafunde baqhelane nomdlalo wabo. Ukuba asidlali funeka ixesha elinintsi lichithwe ebaleni bezivocavoca, hayi kwindawo ekuhlanjwa kuyo iimoto.

Nangona ndandisemncinci xa uMzantsi Afrika ephumelela kwindebe yamazwe ngamazwe aseAfrika ukhula kwam ndeva ngayo ndade ndayibukela ngokwam ekhaya. Yandonwabisa kakhulu loo nto leyo ngakumbi xa sendicinga ukuba uMzantsi Afrika uphuma kwingcinezelo olunjani eminyakeni edlulileyo ndaqonda yinto besiyidinga siyinqwenela le ukuze sikhule sibe nethemba loMzantsi Afrika oqaqambileyo esiziqhenya ngaye.

Ndicinga phofu ndiyayazi ukuba umgangatho weqela lesizwe lombhoxo loMzantsi Afrika likhule kakhulu ngoba lelona qela apha elizweni elikwindawo lokuqala kwizikhundla zombhoxo zalapha emhlabeni jikelele. Ngaphezu koko seyiphumelele kabini kwindebe yehlabathi. Nangoku ngabo iintshatsheli zombhoxo elizweni lonke.

Mna ndithi iqela lebhola iBafana Bafana ayisebenzisi kakuhle imali ngoba ukuba bebeyisebenzisa kakuhle ngelikude iqela leBafana Bafana ngoba inazo zonke izixhobo zoba iphumelele ibe semgangathweni ophezulu. Yona iBafana Bafana mayigxininise ekutyaleni imali kulutsha ngakumbi kwizikolo zokudlala ibhola ekhatywayo kuMzantsi Afrika jikelele. Ngokwenza le nto ndicinga kuzowube kwakhiwa iziseko ezomeleleyo zebhola apha elizweni. Le nto futhi sobe siphucula umgangatho wethu ngokwenza njalo ngoba inintsi ukufa italente apha eMzantsi Afrika.

Kwiqakamba umthetho endinowususa ngulo womlenze phambi kwe-wicket ekuthiwa xa ibizwa ngu-LBW ngesiNgesi kuthiwa leg before wicket, ngoba ixesha elinintsi usube umzimba wakhe wonke uphambi kwe-wicket. Awunode ukhutshelwe loo mpazamo yokuba ibhola leqakamba libethe lo mlenze ophambi kwe-wicket ngaphandle ukuba uyenza ngamasbom nosumpempe uzobe ekhona ebukele kakuhle akugwebe. Ngokususwa kwalo mthetho kungatshiwo ukuba umntu obethayo makangagqumi i-wicket yonke ngomlenze.